U ya nga ha sialala u ya nga ha sialala ya tshivenḓa mufumakadzi o maliwaho ha tei u ambara vhurukhu a muṱani wa hanefho he a maliwa hone u tea u , u tea u vha o ambara tshikete tshilapfhu o ambara na tshithu tshi no thivha kha khana nga iṅwe nḓila u tea uvha o ambara lu ṱhonifheaho.

Ndi vhona musalauno na musalauḽa hu na phambano vhukuma nga uri musala uno vhafumakadzi vha vho tendeliwa uri vha range phanḓa kana vha vhe vharangaphanḓa vha tshiimiswa kana vha fhethu zwa vhu sa musi hu na, hu na vharangaphanḓa vhanzhi vhane zwino vha kha zwidulo zwine zwavha zwa, zwa vhurangaphanḓa kha zwiimiswa zwinzhi.

Ezwo zwi vha zwi vha zwi kho sumbedza uri mufumakadzi uyu angavha a si muvenḓa kana a mufumaka a mufumakadzi ane ha ngo vha na u laiwa nga vhathu vha hulwane kana nga vhakegulu ha ngo dzuliwa fhasi nae avha muthu wa u laiwa kana u imbeliwa kana u ya khombani.

Masiandoitwa a hone ndi vhona ungari khamusi zwi nga khakhisa musi vhathu vha tshi vho fhambana hu songo vha na u dzhenelela ha mulayo kana hu songo vha no yo sainiwa ha mabammbiri zwi nga sia zwi tshi vho luṱanya vhenevho vhavhili vhane vho ita mbingano yo raloho.

Nyimbo dza sialala dzine dza lidziwa ndi nyimbo dzine dzanga vho zwigombela nyimbo dzono imbiwa haningei vho zwikona nyimbo dzine dzavha dzi kho lidziwa haningei zwikonani na nyimbo dzine dzavha hu kho lidziwa dzimbila na dzingoma ndi dzone nyimbo dzine dza ri humbudza vhubvo, dza nkhumbudza vhubvo hanga.

Vhuponi ha hashu muthu wa munna u ṱaluswa nga murahu ha musi o ambara vhurukhu vhulapfhu a dovha a ambara zwienda zwo valeaho a dovha a ambara hafhu, nga nṱha a ambara na dzhakete kana ḽummba ndi hone hu tshi nga pfhi hu kho ṱaluswa muthu wa munna.

Zwiḽiwa zwa sialala zwine nda kona u zwi bika ndi zwiḽiwa zwo no nga dovhi ndi a kona u ḽi bika na zwiḽiwa zwi nonga tshidzimba ndi a kona u tshi bika zwiḽiwa zwi no nga vho bovhola zwezwi thanga dzo ṱanganisiwa na nḓuhu, ndi zwiḽiwa zwa sialala hezwo zwine ndi ngari ndi a zwi ḓivha kana ndi a kona u zwi bika.

Mukokoroshi u tshi u bika u kho dzhia wa u panga panini wa shela maḓi nga maanḓa u bikesisiwa nga mulilo, wa shela maḓi o nonga o ḓala nyana houḽa mukokoroshi wa gwagwama, wa gwagwama wo shela na muṋo, wa gwagwama, wa gwagwama, wa gwagwama wo no fhedza u gwagwama mukokoroshi wau wa dzhia ho no sala maḓi maṱuku, wa dzhia maḓi zwezwiḽa u tshi kho swelela wa twedza nyana maḓi zwine zwa vhidzwa upfhi u kadzinga, wa u kadzinga houḽa mukokoroshi wau wono fhedza u kadzinga wa dzhia maṱamaṱisi arali a hone na nyala arali zwi hone wa shela nga ngomu hanefhaḽa, wa dovha wa shela zwiṅwe zwiḓi nyana hezwi wo no shela hezwiḽa zwiḓi haa maḓi a ḓovha a kho ita mini? muthotho ngao zwezwo zwo no fhela zwo no gwagwama nyana wa kona u fula mukokoroshi u a dzhia tshifhinga.

Masiandoitwa a u imisa murundu u songo pfhumbudziwa ndi manzhisa ende a sia zwi tshi kho vhea vhathu, kana matshilo a vhathu kana mutakalo wa khomboni, ngauri hu ngavha na u, u khakhea ha zwithu musi zwezwi zwi tshi kho ḓi ita vhathu vha si tsha, u si tsha kona u ḓivha na zwori mutakalo wa muthu u tea u nga nḓila ḓe wa fhedzisela u tshi vho luzea, hu tshi vho lwozwea matshilo a vhathu haningei ḓakani. Zwithu zwo nonga khamusi vha vhuye vhaṅwe vha na malwadze a marambo vho dzhenwa nga dzi phepho haningei ḓakani vhaṅwe vha vhuye vha na malwadze vho ḽa zwiḽiwa zwi si na mutakalo yavhuḓi haningei maḓakani na maḓi ane vha vha vha tshi kho a nwa a tshivha a a mulamboni, iwe u songo pfhumbudziwa u ngasi kone u zwi ṱalukanya hezwo zwithu masiandoitwa ahone avha a manzhisa.

Domba zwine nda ḓivha zwone ndi zwa uri ndi mutshino wo no tshiniwa nga nga vhasidzanyana vhane vha kha ḓi tovha vhasidzana si.

Ndi nga mu eletshedza uri riṋe nga, nga, nga, nga sialala ḽashu a zwi tendeliwi kana ari tendeni nazwo ngauri u ḓo aluwa a na muhumbulo wa u funesa u ambara zwenezwo zwiambaro zwine zwa vha zwi khou sia muvhili nnḓa zwine zwa vha zwi songo fanela nga sialala ḽa tshivenḓa.

Nṋe ndi vhona zwi songo leluwa na luthihi uri vhathu vha malane nga sialala ḽo fhambananaho ngauri maitele a ḓovha o fhambana, kutshilele kana kuitele kwa zwithu ku tshi ḓovha ko fhambana, hone na hanevho vhavhili vha no khou vhingana kana vha no khou malana zwi nga siya hu tshi vho vha na u sa pfhesesana musi vha tshi vho dzula vhoṱhe ngauri maitele a ḓovha o fhambana na milayo ya hone yo fhamba.

Nga mvelele ya, ya, ya vho rine ri vhona zwi zwa ndeme ngauri vhurereli hashu ri tenda kha mudzimu, zwino ndi vhona zwi zwa ndeme uri hu thomiwe mushumo nga thabelo ngori ndi vhone vho ṅwali.

Ezwo ndi nga si zwi takalele vhunga muthu ane ndavha ndi kho ṱoḓeliwa ene ndi sa ḓivhi matshilele awe hone ri songo thoma ra tamba ri roṱhe kana ri tshi kho ḓivhana ndi vhona ndi si nga zwi takaleli na luthihi.

Khala, khalaṅwaha ine ya imiswa ngayo mirundu ndi Fulwi u ya kha fulwana nga ku humbulele kwanga ndi vhona uri zwi vha zwi kho itelwa uri hu vha hu vhuria hu vha hu na phepho lune fuvhalo kana tshilonda itsho tsha ṱavhanya tsha fhola zwavhuḓi hu songo vha na u fhisa, hu vha hu kho takaleliwa upfhi hu vha hu kho rothola.

Zwiambaro zwi a fhambana ende hafhu zwi a dovha zwa ṱalusa uri mbeu ya muthu uyu ndi i fhio, sa zwiambaro zwa mufumakadzi, vhafumakadzi vha tea u ambara vho miṅwenda vho dzikhivha ndi kwone kuambarele kwa vhafumakadzi. Kwa vhanna vha tea u vha vho ambara marukhu khamusi na dzi hemmbe dza sialala .

Nga sialala ḽa shu kana nga tshivenḓa tsha shu ri funa u lugiselwa zwiḽiwa nga mulilo.

Mbingano ine ndi nga ri ndi ya i pfesesa nga sialala ḽashu i mbingano ya tshivenḓa ine hu tea u vha na dzi kholomo dzine dza isiwa ha mufumakadzi tshi khou bva kha lushaka lwa munna, uri hu kone uvha na mbingano ya tshivenḓa ine ra rine ri.

Mvelelo yashu, hu lavheleswa uri mufumakadzi u tea u ambara dugu, nahone ha tei u ambara vhurukhu, u tea u ambara nga nḓila ine ya vha uri i a ṱhonifhea nga kha lushaka.

Vhu lungu kha zwiambaro zwa sialala vho vha vha khou sumbedza uri, riṋe nga sialala ḽashu nga tshivenḓa vhakale vha vha tshi kone u ambara vhulungu, vha ambara masheḓo, vha ambara miṅwenda, ndi hone zwine zwa zwi tshi kho sumbedza uri ri a ḓi rwa khana nga sialala.

Kha, kha tshi tshavha tshashu vhu rangaphanḓa vhangwa nga musanda vhu tshi khou bva kha musanda hu vhe na vhakoma, nga nḓila ya hone musanda ndi vhone vhane vha vha vha vho fara maanḓa oṱhe.

Dzi sumbedza mvelelo mvelele ya yapo, ngauri, kha riṋe nga ngeno kha ḓi vha na u shuma sialala vhavenḓa vha kha ḓivha vho ḓala.

Ee ndo no ḓi wana ndi tshi kho rabela na tshi tshavha tsha shu, hone hovha hu kereke i tshi tou vha thabelo a ndo ḓi pfha zwavhuḓi nga maanḓa .

Ndi pfa ndo takala vhukuma musi ndi tshi khou ḽa zwiḽiwa, zwa sialala zwine zwa nkhumbudza hayani. N gauri ndi zwiḽiwa zwine zwa ra vha ro aluwa nazwo, zwiḽiwa zwine zwa uri na vho makhulu ashu na makhulukuku ashu na vhomme ashu na vho khotsi ashu vho ḽa zwone na hone ri vhona vha na mitakalo ya vhuḓi swika na zwino.

Ndi vhona nḓila dza sialala dza u bika dzi si tsha shuma zwa zwino ngauri, ho no bva migayo ya tshikhuwa, ho no bva ku bikele kwa tshikhuwa.

Puḽatifomo dza nyambedzano dza dza matshilisano dzine dza shumisa u tevhela zwithu zwine zwa khou bvelela, ndi puḽatifomo dzi ngau vho vho vho phalaphala fm, vho vhembe fm, ndi dzone puḽatifomo dzine nda dzi ḓivha.

Zwi u ṱanganedza vhaeni nga mvelele yashu zwi sumbedzwa nga murahu nga zwiḽiwa, zwi sumbedza nga murahu ha musi vhaeni vha tshi ḓiselwa zwiḽiwa hone ha thomiwa nga u loshiwa

Khoso dza vhaswa dzine vha kho dzi ita dzine dza sivhe na mishumo ndi khoso dzo ḓalaho nga maanḓa, dzi ngaho vho vho vho teaching, vhu dededzi, dzi ngaho vhudokotela, ngauri vha dokotela ndi manzhi sa na vhadededzi vho ḓale.

Ndo no ḓi wana ndi khou ḽa thophi minyanyani yo bikiwaho, hone nda ḓi pfa ndi na mutakalo wa vhuḓi nga mannḓa ngauri zwi kho ndi khou ḽa tshi ḽiwa tsha sialala.

Ndi tshikhala vhukuma hune ndo no ḓi wana ndi khou ḽa zwiḽiwa zwa sialala nga kha vhuṱambo, ngauri zwa zwino vhavho u bika zwiḽiwa zwa tshikhuwa kana zwiḽiwa zwa zwa tshiisimane.

Zwiḽiwa zwine ndi nga ri zwiḽiwa minyanyani, ndi zwiḽiwa zwi ngaho ṋama ya kholomo, zwiḽiwa zwi ngaho dzi biṱiruṱi na dzi raisi, zwezwi zwiḽiwa zwine zwa ḽiwa minyanyani.

U kovhekana zwiḽiwa zwi sumbedza lufuno nga nḓila nga kuhumbulele kwanga, ngauri musi ri tshi khou kona u kovhekana zwi a sumbedza na zwa uri ri nga kona u sielisana ngauri tshivenḓa tshi ri vhana vha khotsi vha mme vha thukhulelana thoho ya nzie.

Ndi nga murahu ha musi, rine vhaswa ri tshi kona u renga hemmbe ra i nambatedza malabi a sialala ane avha miṅwenda, kana marukhu, ri a nambatedza miṅwenda ya sialala.

Nga musalauno ndi nga ri ḽivha ḽi songo fanela, fhedziha arali hovha hu vhutambo hune ha vha hu khou itiwa hayani hunori ndi vhavenḓa ro tangana nga tshashu, ḽi a fanela u vha hone uri ḽi kone uri humbudza vhubvo ha.

Ndi nga ri ndi linganyisa vhuḓi ṱalusiwa zwino na mvelele ya fesheni ya musalauno kha waḓorobo yanga nga murahu ha musi ndi tshi lavhelesa uri vhunzhi ha zwiambaro zwine ndavha nazwo ndi zwa musalauno.

Makhadzi vha tamba tshipiḓa tshihulwane kha mvelele ya tshivenḓa ngauri, ndi vhone muthu ane avha ori u vha a khadzi ya muṱa, ndi ene muthu ane a kona u pfhi u arali hu khou pfhi hu na mu phasaho u wa kona u phasela.

Ndi nga ri nyanḓadzamafhungo i ṱuṱuwedza nga maanḓa fesheni ano maḓuvha ngauri, ndi vhone vhathu vhane vha vha uri vhaswa vha musalauno kana vhathu musalauno vhavha vho lavhelesa heneyo nyanḓadzamafhungo ya matshilisa.

Ndi nga ri guda zwinzhi kha mirero ya tshivenḓa ngauri ivha i na ngudo nga khayo fhedzi ngudo ya hone ivha yo dzumbama, kha rine vhavenḓa mara ivha yo tandavhuwa, sa murero u ngaho vhana vha mbevha a vha hangwi mu kwita. Zwine zwa vha zwi kho amba na zwori arali u tshi ḓivha na zwa uri u kho bva gai, kana wo tshila gai, zwi amba zwori kana wa vha na zwithu zwifhio na zwifhio, fhedzi u ḓo kona u ḓivha na zwa uri u bva gai nahone u ḓo kona u humbula vhubvo ha u.